Umndeni kumele uqoqe imibhalo enjenge sitifiketi sokushona sesihlobo esishonile ID yomufi kanye ne-ID yomfaki scelo, ifomi le-UI nineteen elivela kumcashi womufi, ukuze kube nesicinisekisiso iminikelo ye-UIF, ubufakazi ubudlelwane njengemibhalo yomshado, noma izitifiketi zokuzala kwezingane. Ifomu le-UI two point five, isicelo se-UIF somuntu oshonile, ifomu le-UI two point eight lokucinisekisisa imininingwane yasebhange bese makucedwa kungayiwa e-Department of Labour eliseduze noma kungayenzwa ku-online ku-UIF portal.

Abantu abajwayele ukuboleka imali bangazivikela ekuthembeni izikweletu ngokuba nohlelo oluhle lwezimali, okokuqala kubalulekile ukuthi benze isabelomali esicacile esibakhomba imali engenayo nemali ephumayo, ukuze baqonde ukuthi bangakwazi ukubhadala izikweledu na. Ngaphezu kwalokho, bangakha umkhuba wokonga imali encane njalo ngenyanga, ukuze babe nesipho esizobasiza ngezimo eziphuthumayo, ngaleyo ndlela bagweme ukuboleka njalo imali. Ukusebenzisa izikweledu ngendlela engafanele njengokukhokha ngesikhathi futhi kungabi nemali njalo.

Umshwalensi wesikhathi esithile term life insurance, le ncubugomo inikeza umshwalensi weminyaka ethile njengeminyaka eyi-ten, twenty noma thirty, uma umnikazi walo eshonile phakathi neskhathi esishiwo umndeni wakhe uthola inkokhelo . Izinzuzo intengo ishibhile ilungele abantu abafuna ukuvikela umndeni kweskhashana, izingozi uma isikhathi siphela ungase ungawutholi umbuyiselo wemali oyikhokhile ngoba ikontilakti yakho iba iphelile ngoba le minyaka yonke iphelile.

Uma ngilindile umenzeli womshwalensi womngcwabo, ngingaphakamisa ukukhathazeka okuhlobene nesikhathi sokulinda, okokuqala ngingabuza ukuthi isikhathi sokulinda singakanani nokuthi sibaluleke kangakanani, ekutheni umndeni wami uthole izinzuzo uma kwenzeka ngishone ngaphambi kokuba phela kwalesi sikhathi. Ngifuna ukucinisekisa ukuthi uma kwenzeka okungalindelekile umndeni wami angeke athwale izindleko zomngcwabo ngaphandle kwenxabano noma kuyoba njani. Ngifuna ukwazi ukuthi ngabe kukhona izimo lezi ezizofuna ukuthi kukhokhelwe ngaphambi okuthi kube nomnqwabo.

Mngani wami ngiyakuqonda ukuthi ungathandi ukukhuluma ngomshwalense wemoto kodwa ngicela ungilalele kancane, umshwalense wemoto awusona isidleko esingenasidingo, uhlobo lokuzivikela esimeni lesi ongasilindelanga. Cabanga nje uma kwenzeka ingozi kungaba yimoto yakho elimazekile noma eyomunye umuntu, uma ungenawo umshwalense kuzomele ukhiphe imali eyakho ukuze ulungise umonakalo noma isibhekane nomthetho uma ungenele omunye umuntu engozini. Lokhu kungakuphazamisa izimali zakho futhi kukubeke ezinkingeni ezinkulu ezezimali.

Uma ngicabanga ukhetha umshwalense womngcwabo kufanele ngihlolisise isikhathi sokulinda, okokuqala ngizobheka ukuthi isikhathi sokulinda side kangakanani, uma sithatha izinyanga ezimbalwa kuya eminyakeni emibili. Ngizozibuza ukuthi, ngingakwazi yini ukubhekana nezindleko zomngcwabo uma kwenzeka ngishona phakathini naleso sikhathi? Uma isikhathi singeside kakhulu, kungabe inketho engcono kimi na? Ngizofunda imigomo nemibandela yomshwalensi ukuthi yiziphi izimo ezingavumela ukuthi izinzuzo zikhohlwe ngisho noma iskhathi.